Ngicabanga ukuthi njena kusho ukuthi lena kungaba imfundo ekungamele ukuthi iy'ngane ziqale zisencane, ifundiswe ey'koleni yah, kusukela nje e-primary iy'ngane zifundiswe zona khona kuwukuthi uma sikhula singabantu sisheshe sijwayele.

Indima eyidlalayo le nto yokucwaswa ekuvimbeleni amadoda ukuthi athole usizo lokwesekwa, ngicabanga ukuthi iqale ekutheni ukuthi kule nto lena yokuthi indoda ifela ngaphakathi, ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi iningi lethu singabantu besilisa sigcine singakwazi ngisho nokuthi sikhulume ngezinto ezisiphatha kabi or noma umuntu angakwazi ukuthi akhulume, abanye begcine beyihenga nani nani noma bewele kuy'dakamizwa. So ngicabanga ukuthi leyonto leyo enye yezinto ekufanele ukuthi iqale ithi ukufakelwa iy'buko ngendlela esikhulisa ngayo abantu besilisa, ya, okunye nje kwezinto lokhu engikubonayo ngathi kuwumthelela.

Le nto lena ibaluleke kakhulu, yokuthi bekwazi ukuthi bebambisane ngobani? Abalaphi bendabuko kumanje ngibeka, kade kwasa becwaswa ey'ndaweni ey'ningi kanti manje kwesinye isikhathi ezinye izinto uthole ukuthi zidinga imithi yesiZulu . Njengoba nje na kunezifo ey'hlukahlukene, tholukuthi ezinye odokotela abakwazi ukuthi bey'lungise kanti umuntu wesintu uyakwazi ukuthi yena ay'lungise. So iyona nto nje leyo engibona ukuthi kwasanabo fanele ukuthi kube khona indawo yabo phakathi emaklinikhi, lapho esikwazi ukuthi khona siye kubo, sibabone.

Sawubona babuNdlovu, mkhuluNdlovu lana kushuthi mhlonishwa kumele uma kuwukuthi ufuna uzoqala si-aplayele ukuthi uhole impesheni, kumele ukuthi umkhuluNdlovu aze no-dom pasi bese eza nencwadi enekheli la lapho ahlala khona umkhulu bese eza umkhulu nencwadi yasebhange or noma isitatimende sebhange, lapho umkhulu-ke or noma kuleli bhange leli umkhulu alisebenzisakho, khona sizokhona ukuthi umkhulu simukuqalele simuvulele impesheni yakhe.

Enye yezindlela-ke engiyibonayo ukuthi njengamanje iyakhona ukusivikela njengoba njena sike saba nane-COVID ekade siy'vikela ngayo, uma kuwukuthi umuntu uyagula and uyakhwehlela or noma bahlala nomuntu noma kuhlalwa nomuntu okhwehlelayo, meqala ukukhwehlela sendaweni eminyene, kumele ukuthi loyo muntu loyo athenga isifonyo afake isifonyo, iyona ndlela le esingakhona ukuthi sivikele ngayo i-TB.

Uhulumeni uma kuwukuthi ubala abantu nge-census, kumele ukuthi athathe lezo iy'nombolo lezo asuke ey'tholile uma kubalwa abantu bese-ke ey'hambise kuMnyango Wezomtholampilo, Department of Health, lapho khona okuyibona-ke abantu ekungamele ukuthi bayokwazi ukuthi kuleyo ndawo leyo lapho ekuhlala khona abantu, mhlawumbe kulelo lokishi noma kuleyo suburb, bangaki abantu abahamba ngama-wheelchair bese-ke bezama-ke ukuthi-ke bexhume amatende kulezo zindawo lezo, lapho khona iningi labantu mhlawumbe bahamba ngama-wheelchair, iyona enye leyo yey'ndlela abantu-ke abakhubazekile abangathola ngalo usizo kangcono.

Kusithintile ngezindlela eziningi ekutheni ukuthi kube nokushoda kwabasebenzi bezempilo mekuthinta abantu, begcine benza izinto ey'ngcolile ey'fana njengokuthi njena iy'ngane siy'thole zisemgqonyweni. So engiyibonayo lana ukuthi uhulumeni kufanele ukuthi aqeqeshe or yah, abantu abaningi ey'ndaweni ey'semaphandleni noma avule ithuba lemisebenzi lapho khona abantu abangakhona ukuthi betshenwe khona, khona bezokwazi ukuthi, khona sizokwazi ukuthi singabi nalenkinga le yokuthi unesi uyedwa and manje ubhekane nabantu abaningi, fanele ukuthi kuvulwe amathuba omsebenzi, uhulumeni aqeqeshe abantu emaphandleni khona bezokwazi ukuthi bebe ngonesi, imfundo ibe mahhala yalokho.

Ngicabanga ukuthi kuleliphuzu ngingenza nami le nto eyenziwa uNkosazane Dlamini Zuma, ngingafaka iy'fonyo bese nginciphisa kugwayi, iyona nto le eyasisiza njengoba njena kwakukhona ubhubhana leli eliyi-COVID-19. So ngingahamba nami ngalowo mzila lowo, iyona nto le eyasisiza iyonanto futhi engaphinde futhi isisize njengamanje, iy'fonyo bese kuncishiswa nabo ugwayi, yah, angiboni kutshwalwa ukuthi kunenkinga, cha, ugwayi ney'fonyo.

Imiphakathi ingakwazi ukuthi abantu abadala bakuloyo mphakathi leyo ibasekele uma kuwukuthi kungavuleka amathuba or noma kuvuleke indawo lapho khona ekuzoqeqeshwa khona abantu bakuyo leyo mphakathi leyo ekuthenini ukuthi umuntu omdala or abantu abadala banakekelwa kanjani. Uhulumeni avule amathuba omsebenzi for abantu lapha ozobaqeqesha khona, khona bona labo bantu futhi bakuleyo mphakathi leyo bekwazi ukuthi benakekele abantu abadala kuwo lawo makhaya lawo or kuleyomizi yaleyondawo leyo.

Ngokwazi kwami, iy'kole ey'ningi ziqala le mfundo yesisekelo yosizo uma kuwukuthi iy'ngane sezindala, okuyiyona nkinga leyo mhlawumbe ngoba into efana njenga lena kufanele ngabe iqalwa uma kuwukuthi umuntu useyingane, khona kuwukuthi sikhula sonke siyazi ukuthi okay, uma kuwukuthi umakhelwane wami kuba khona into ekanjena mhlawumbe emphathayo, yini into yokuqala ekungamele ukuthi, ewusizo ekungamele ukuthi ngiyenze kuyena or ngimsize ngayo.